Mhaka yo hakela yi pfuna hi ku va nga kota ku lunghisa mapatu lama ma nga onhaka ku va vanhu va sirheleleka na timhaka ta ka timhaka ta nghozi leti vangiwaka hi mapatu lama nga onhaka swin'wanyana i ku va kota ku hakela na vanhu lava vanga nge va nga va nga tikuma va ri nghozini ku ku va va kota ku ku hakela madokodela kumbe ku ti hlayisa hi ku van'wanyana loko va ri nghozini a va ku a va ha koti nchumu vutomi bya vona bya cinca swin'wanyana i ku mapatu ya hina ma va kahle hi mali leyiwani ivi vanhu lava taka va kha va huma hi le handle va va va tsakela ndhawu ya hina swi endla ku va va ya lava ku tshama va kha va ta hi ku mapatu ma kahle ende ma hlayisiwa hi timali teti hi hakelaka ti toll gate hi tona.

Ni tsakela ku ri hi bula hi ku muchayeri na yena i munhu wa pfa a karhala i loko hi kha hi bula swi endla ku ri munhu yaloyo a va a pfukile miehleketo va wu kha wu tirha kahle ivi wa ku va a tlela swi ta tika ngopfu hi ku ku tlela ka yena ku va hina hi va nghozini so loko hi kha hi vulavula hi endla ku ri munhu loyiwani a kota ku hi fikisa laha hi yaka kona kahle hi ku hi va hi ri ku hungaseni hi kha hi n'wi hungasa na yena.

Tinxaka letikulu i ku rhwala vanhu ku rhwala michini kumbe ku rhwala malahla ivi swa hambana ku na leti ngopfungopfu ti tirhaka ku rhwala vanhu ku rhwala vanhu ntsena swo fana na ti Gautrain ti rhwala vanhu ntsena ivi loko ti rhwale vanhu a ti hlweli ivi ku va na lamaya magutsu ma khale lama loko munhu u famba wa fika ndzhaku ka masiku mambirhi manharhu laha u yaka kona loko u loko u famba u ya kule na tona teto wo ti rhwala malahla ku ya hi ku yi yi yi akiwe njhani ta hambana.

Switirhisiwa leswi lavekaku i gezi i tintambu leti ti tirhaka kahle ti nga khoma kahle gezi swin'wanyani na ti gas gas ya laveka swin'wanyana i i na ti roboto ta laveka hikuva ku na leya kokwana leyi vuyaka ku hi ku kota ku vanhu va hlayiseka ti roboto ta pfuna ku va munhu a tiva ku ri u fanele a tlakuka kumbe u fanele a yimela ku xitimela xin'wanyana xi xi xi hundza.

Nkarhi wa kahle i nkarhi wa Ndzhati laha ku nga na xiyin'wana hi ku nkarhi wolowo wa ndzhati ngopfungopfu i nkarhi lowu hi tlangelaka ndhavuko ya hina loko hi tlangela ndhavuko ya hina tindhawu tin'wanyana a ku hakeriwa loko u nghena tindhawu tin'wanyana ka hakeriwa kambe tindhawu to tala mi kuma ku nga hakeriwi rin'we se nkarhi wa kahle i nkarhi wa Ndzhati nkarhi wa ndhavuko hi ku hi va hi kha hi tlangela ndhavuko ya hina ku ya hi ku hambanahambana.

Ntirho wa nkoka i wa ku va vana va tiva ndhawu se va kota ku lunghisela vanhu lava taka ku va ta famba hi ndhawu yin'we vanhu lava nkoka ngopfu hikwalaho ka ku vona va kota ku nyika vanhu lava taka vutivi bya ndhawu yeleyo ku ndhawu leyi yi suka kwihi ya kwihi kumbe e swiharhi leswi swi suka kwihi swi ya kwihi swilo swo fana na sweswo ivi va tlhela va kota na ku yini va seketela vutivi bya vona hi ku hi nghenisa kumbe ku nghenisa vanhu ka tindhawu leti vanhu va tshama va ti vona na ku va endla ku ri vanhu lava vanhu vanhu va va va sirhelelekile ka ndhawu yeleyo.

Swi na nkoka ngopfu ku va bazi ri va na munhu loyi a ri hlayisaka loko ri ri eka riendzo hikuva munhu wa bazi a nge koti ku va a langusa mathikithi ya mabazi ya vanhu lava khandziyaka hi ku u va a ri ku chayeleni swin'wanyana a nge koti ku va a pfuna vanhu lava nge le bazini loko va lava ku pfuneka hi ku yena u va a ri ku chayeleni ende ku chayela ka yena swi fanele swi endla ku ri vanhu va nga vi enghozini yini kambe loko ku ri na munhu loyi a hlayisaka u va a ri na ntirho wolowo ku hlayisa bazi na ku hlayisa vakhandziyi ku ri va kota ku va na ndlela ya kahle va fika va sirhelelekile.

Munhu a nga ti papalata hi ku va a kuma vanhu lava va pfunaka vanhu ka tindhawu teto hi ku loko munhu a famba a ri yexe swa tikomba ku munhu ndhawu a nga yi tivi kumbe vanhu va kota ku n'wi tekela ti-chance va kota ku va n'wi tekela swilo swa yena kumbe va n'wi gevenga kambe loko munhu a ri na munhu un'wanyani loyi a tivaka ndhawu yeleyo swa n'wi sirheleta ivi wa kota ku n'wi byela ku ri tindhawu to tani a ti fambiwa hi nkarhi wo karhi kumbe a ti fambiwa u ri wexe kumbe veka riqingho ra wena kule wa kota ku n'wi kombisa ndlela hikwalaho u ta sirheleteka.

Milawu leyi ndzi nga dzikaka eka yona hi leyi ya ku vanhu loko va ri ku chayeleni kumbe loko hi yimisa vanhu kumbe loko hi lava ku ta endla ku vanhu va sirhelelekile i ku vanhu va fanele va boha mabandi loko munhu a nga bohangi bandi u ta tsariwa thikithi kumbe u ta khomiwa vanhu va fanele va chayela va nga nwangi va nga dakwangi vanhu va fanele va hambana na riqingho ra vona hikuva hi rona ri nga endla ku vanhu va va manghezi va nghozini swi endla ku ri vanhu va khomiwa kumbe vanhu va vangela vanhu van'wanyani tinghozi.

Tindlela leti nga toloveleka i ta tithekisi mabisi na ti swilo swin'wana va swi vitanaka ti Uber timovha letintsongo leti munhu wa kota ku ti kombela ku ri ti n'wi landza laha nga kona ku na app ya kona leyi munhu a nga yi tirhisaka ivi a endla swa mavito ya yena ti tinomboro ta yena leti vanhu loko va fika va nga n'wi khumbaka hi tona ku n'wi byela ku va fikile hala handle.

Leswi lavekaku i ku xo sungula u fane u kuma maphepha ya inshurense ya ku kombisa ku ri yini movha yena yi ta yi ta hakeriwa loko ku humelela nghozi a matikweni man'wanyani xin'wanyani u fane a kuma e phepha ra bangi ra ku n'wu pfumelela ku ri wa a tlula futhi phepha leriwani va ku nyika loko u nga koloti loko u vona ku wa kolota swi tika ngopfu ku ri u ri kuma phepha leriwani ivi a va na passport ya ku va yena a kota ku tlula ivi a va na na i passport fane a kuma maphepha ya lamo ID ya yena yi ta represent-iwa hi passport .

Swi nga va pfuna hi ndlela yo va nyika ti-discount ku nkarhi wun'wanyani ku tiyimela hi hexe swi nkoka ngopfu ivi mara loko ku ri na la hi pfunekaku kona swi endla ku ri swilo swi olova ku tlula na ku u ti yimela hexe ku nga ri na backup kumbe ku nga ri na start.

Ni fane ni ni ni tiyisisa ku ni teka swi swo fana na mati malerhi kumbe kumbe bege ni hoxa swakudya na maleri mathawula ku na loko hi ri ku fambeni n'wana loko o tshuka a ti onherile mara a mbale leri swi endla ku ri a nga onhi lexi hi fambaku hi xona swi endla na ku ri yini loko a twa ndlala a kota ku dya loko na ku wa ha ri kule no yima swin'wanyani i ku ri loko a la ku tlela na kota ku n'wi ndlalela kumbe ni n'wu ni n'wu ni n'wu veka henhla ka mina ni n'wu fingeneta n'wana a tshamiseka.

Swi nkoka ngopfu ku va na pasi hi ku pasi i xi lexi xi ku nyikaku mpfumelelo wa ku hundza ku ya matikweni man'wanyani hi ku pasi rero kumbe passport yeleyo ya temperiwa yi biwa xigandlo komba ku ri u hundze hi nawu futhi loko ku fika matikweni man'wanyani loko vo tshuka va ku vutisa ku ri u huma kwihi wa hlamusela ku u huma kwihi i va komba pasi rero ku ri mina ni hundze hi nawu a ni hundzangi hi ti-backdoor and swi endla ku ri na loko u fika ndhawini u fika u chuchekini u nga ri na ku chuha ku kumbexani va nga ku tlherisela ndzhaku kumbe va ku khoma matikweni man'wanyani hikuva a wu tangi hi ndlela.

Ko tala loko ku ri na xitereke xa mabazi va swikomba hala ka ti-SABC ka mahungu kambe loko ni fane ni hlamusela muthori wa mina ni ngo n'wu hlamusela ku ni ngo ku rhanga ni kombela ku khomeriwa ku va ni fike late kumbe ni hlwerile ivi ni n'wu hlamusela ku ri yini swa tika nyana ku vhiki leri ni ta hatla ni fika himhaka xiyimo lexi futhi ni ta zama ku vona ku ri ni nga kuma ni nga kuma pulani yihi kumbe ni nga endla mhaka yihi ya ku ni kota ku ta entirhweni kambe hi ku lava ka mina na swi lavi ku ta ntirhweni ko va ku ri loko xiyimo xi ri tani ni ta ku tivisa ku ri ni kota yini a ni koti yini ntsena ni kombela u ni pfumelela ku ri vhiki leri loko vanhu lava va ha lunghisa swa vona loko ni fika late kumbe loko ni hlwela u nga ni caci.

ntsengo lowu wu kurisa ikhonomi hi ndlela ya ku vanhu lava va xavaku swilo swo huma hala handle kumbe swa kwala va hakerisiwa ku va swilo swi ta haleno na ku ri swilo swi swi ta swi swi swi fambafamba ka tiko rin'we ku kurisa ikhonomi leswi endlaku ku ri ikhonomi ya hina ya kota ku yi funder yi funder tindhawu tin'wanyani ta ta Afrika-Dzonga kumbe ta government ku va ti kota ku pfuna ka mhaka ya transport ku ri ri bindzu leri ri kula hi to timali teti.

Milawu leyi ni nga yi nga kona leyi ni yi tivaku i ku ri nhundzu ya hakeleriwa ende nhundzu yi fanele yi tika ntikelo wo karhi laha nhundzu yi nga hakeriwiku kona i ku va ntikelo wa kona wu pfumela hi ku na timovha kumbe mabazi kumbe tithekisi ti na ti na ndzhwalo lowu ti nga wu rhwalaku ku katsa na vanhu se milawu leyi ni yi tivaku i ku ri loko nhundzu yi tele munhu wa hakela mali loko nhundzu yi nga talangi munhu a nga hakeli kambe na yena muchayeri a nga fanelangi ku rhwala vanhu na nhundzu yo tlula leyi movha yi nga rhwalaku yona.

A swi hlayisekanga hi ku nkarhi walowo wa navusiku ku na swo tala swi humelelaku vanhu va va va kha va twa vurhongo va karhele loko ndlela u nga yi tivi swi endla ku ri u hlangana na makhombo kumbe na tinghozi loko mavone ya movha ya kha ya nga tirhi kahle a wu koti ku vona la la ndleleni swi va swi nga hlayisekangi ngopfungopfu le ka timhaka teto kambe loko munhu movha ya yena kumbe bazi ri ri kahle swa antswa khombo rona hi nge ri chaveli ra va kona kambe a swi fani na loko bazi ri nga tshamisekangi ku va ri famba navusiku ivi na vanhu va fositela kumbe va va va va ndla va swi endla mhaka ku ri swi humelela hambi muchayeri a karhele.

A ni ta tirhisa xitimela a ni ta tirhisa xitimela hi ku swi swo fana na mangutsu hikuva xitimela xona a ku na swi swo fana na ti-pothole ri famba hi ri famba hi xiporo futhe xiporo xa kona a xi na ti-pothole xa maintain-iwa a swi fani na tiraka tiraka ri kahle kambe ra onhaka ra lava mavhilwa himhaka ti-porthole ra punch-a loko ri phancile swivula ku ri movha a hi tiraka a ri koti ku ya mahlweni ku yisa nhundzu hi fane hi yimela hi ri lunghisa ri na tinkingha to tala rona ri nga pfuna ku hatlisa ku tlula xitimela hi ku xitimela xi famba hi hi xipidi xitsongo kambe tiraka ri na risk ngopfu ku tlula xitimela.

mimpfuno ya kona i ku yi le ka ntsengo wa le hansi a ku na ku ku na mavhilwa lama vavisekaku yi famba hi xiporo ya kota ku rhwala nhundzu yo tala ku tlula matiraka yi na na magondzo yo tala futhe yi yi a yi ya tshembisa ku yi nga fika ku tlula mimovha kumbe matiraka hi ku apatwini ku famba timovha to tala matiraka yo tala kambe a xiporweni ka ntwananiwa ku ku famba xitimela xo karhi hi nkarhi wa karhi hi hi xiporo xo karhi.